Abahlinzeki bezempilo bengakwazi ukuthi besize abesifazane ngokwenza izinqumo mayelana nokuvimbela inzalo. Loko bengakwenza ngokuthi kube nezindlela zokuthi befundiswe ngalezi ndlela zesimanje. Ukuthi izona esezisebenza kakhulu okudlula lezi zindlela zabo zakudala futhi azinabungozi lezi zamanje. Kanti namathuba mancane ukuthi bengakwazi ukuthi bephinde bezale futhi if besebenzisa lezi ndlela zamanje.

Mangake kuthiwa ngiwumdwebi wezakhiwo, ngingazama ukuthi-ke ngidwebe isakhiwo esiqondile esingenazo iy'tebhisi. Ngaleyo ndlela esokwazi ukuthi nabantu abakhubazekile laba abahamba ngezihlalo ezigqutshwayo bekwazi ukuthi bezihambele. Noma mhlambe engekho umuntu okwazi ukubasiza ukuthi ezobalekelela bekhuphuke iy'tebhisi bengabi nankinga yalokho ngoba izakhiwo ziqondile vele. Ayikho indawo ekhuphukelayo.

Gogo, yazi ukuthi sekunempesheni yabantu asebekhulile abaneminyaka ewu-sixty ukwazi ukubhalisa mase uneminyaka ewu-sixty. Ukuze ukwazi ukuthi uk'bhalise kumele uphathe umazisi wakho uhambe uyobhalisa kaSassa kunendawo ekuthiwa ikaSassa. Bazofike bekwazi khona ukuthi bak'size ngayo yonke into ukuze ukwazi ukuthi uhole nyanga zonke.

Indlela abasebenzi bezempilo abangabhekana ngayo mayelana nokucwaswa kokuvimbela inzalo ukuthi endaweni lezi zezempilo mangabe ufika kube khona ifomu oligcwalisayo lapho uzobe ukhuluma nomuntu ngayedwa ukuze uthole ukwazi ukuthi uzokwenzani emtholampilo. Ngaleyo ndlela uzobe usukwazi ukuthi umkhombise la akazothola khona usizo bekwazi ukumsiza mayelana nokuvimbela inzalo. Ngaphandle kokuthi-ke kwazi wonke umuntu, kungabi khona futhi ukuthi kube nemnyango ebhaliwe ngoba wonke umuntu ozobe esekubona ukuthi uyakuphi nendawo. Ngicabanga ukuthi lento indlela ongakwazi ukuthi uyenze ukuthi ufike ubhalise, usho ukuthi uyakuphi bese beyakutshela ukuthi uya kulo mnyango. Uma ngabe uzovala inzalo ngaleyo ndlela, akekho-ke umuntu ozokwazi ukuthi acwaswe ngoba kusuke kuwuye owaziyo kanye nabasebenzi bezempilo ukuthi yini azoyenza.

Ezinye izindlela ezingasetshenziswa ukuvimbela inzalo ukuthi kusebenziswe amakhondomu, kanti futhi kukhona nento efakwayo engalweni ebizwa ngokuthi i-implant. Kanti khona nendlela yokuthi ukwazi ukuthi kuvaleke isibeletho kodwa mangabe sekwenzeka ukuthi usudinga ingane bekwazi ukuthi bek'khiphe leyonto abak'vale ngayo.

Isifo sofuba singangithikabeza kakhulu makungathiwa sengiphethe futhi kumele ngiqale amaphilisi ngokushesha. Ngoba okokuqala nje amaphilisi mina angiwajwayele ngingaye ngikhohlwe nje ukuwaphuza.

Yazi mngani wami ngeskhathi se-COVID ngithikabezeke kakhulu ngoba yila angaphelelwa khona umsebenzi. Angizange ngisakwazi ukuphinde ngiphindele khona. Kumanje nje namanje angisebenzi, akukho futhi engikutholayo. Ngisabathe ngiyazama ngifuna umsebenzi angiwutholi ngoba le nkampani engangisebenza kuyona yavalwa unomphela ayiphindanga yavulwa.

Uhulumeni kona uyazama kukhona akwenzayo ukuze anakekele abantu asebekhulile abahlala emakhaya. Ngoba njengamanje nje sesinonompilo basendaweni ababheke zona lezo zimo ezikanjalo. Ukuthi uma ngabe kukhona umuntu ogulayo uyakwazi ukuthi ukhulume nonompilo wangakini ekwazi ukuthi abheke umuntu osemdala .

Ngale ndlela ngingazizwa kabi kakhulu uma ngabe ngingalitholi usizo ngenxa yokuthi kugcwele futhi abantu bonke bayagula. Ngiyababona ayikho nami into angayenza kodwa ukuthi ngizame ukuthi ngiyocela bengindlulise ngoba sengigula kakhulu.

Ukuthi uzugcine ufuna ukufinyelela ezinsizeni zokuhlela umndeni ngenxa yokuthi usuke usungasafuni ukuletha omunye umndeni ngaphezu kwalo onawo ngoba vele lo nawo uyakuhlula ngoba vele usuke uhluphekile.

Ezinye zezinto eziyingozi ezikhulisa amathuba okuthi umuntu athole TB umoya. Mangabe umoya ungahlanzekile kahle uyakhona ukuthi ukwazi ukuthi uphefumule lowo moya bese ungena emaphashini. Bese ukuthi ube ne-TB kanye nokubhema ugwayi nawo kuyawenza ukuthi uthole i-TB.

Uma ngathola ithuba lokuthi ngikwazi ukwakha umkhankaso, ngokuxwayisa abathengi ngobungozi bemkhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni. Ngigadweba amaphosta, ngikwazi lapho ukuthi ngifake isthombe somkhiqizo okuyiwona nomkhiqizo okungawona. Bese ngiyagcizelela ukuthi lona uyiwona futhi uwubona ngani ukuthi uyiwona. Ngaleyo ndlela bengakwazi ukuthi abantu besheshe bewubone. Futhi ukuthi ngiwunamathisele ey'ndaweni ey'ningi la abantu abaningi abaya khona ukuze abantu bezosheshe beqwashiseke kalula.

Makungathiwa umngani wami uphethwe ikhanda elingapheli. Angeke ngize ngimgqugquzele ukuthi eye esangomeni ngoba vele isangoma asifiki singak'tsheli lutho. Sizofika sikutshele loku esik'tshela kona, sifune nemali kanti emtholampilo kumahhala. Ngingamqugquzela umuntu ukuthi akake eyohlolwa esibhedlela ngoba izifo seziningi esikhathini samanje namakhanda angapheli akhona. Okungenzeka ukuthi leli ikhanda kukhona okusuka kulona bengakwazi ukuthi emtholampilo bemhlole bethole ukuthi ikhanda lidalwa yini. Kanti esangomeni isangoma sizofuna imali siqede futhi sikutshele loku esikutshela kona.

Ngizizwa kabi kakhulu ngokugcwala kwezibhedlela ngoba abantu abaningi bagcina bengasizakalanga ngoba abahlengikazi basebenza ngesikhathi bona. Futhi mase kuyisikhathi sokuthi beyodla bayahamba beyodla abantu bengaphilile . Laba akumele bebasize, manje loku ayi akusilo icebo elihle, angizizwa kahle ngalokho angathi kungaba nendlela okungcono abantu abangasizakala ngayo. Ngoba abanye bagcine bengasizakalanga ngoba uma sekushaya iskhathi sokuthi bayaphuma bayaphuma. Nawe futhi usuke ujahe ukuthi ubuyele ekhaya ngesikhathi angeke uze ukwazi ukuthi uhlale kuze kuhlwe.

Sawubona makhelwane. Unjani usaphila kodwa? Ngabe usayidla kahle imithi yakho ye-TB? Uqhubeke uyidle imithi yakho ungayiyeki, ngoba ungagcina usugula kakhulu bese ungabusasinda. Ungayiyeki nakancane.

Ngicabanga ukuthi mina ama-ambulensi njengoba ethatha isikhathi ukufika ingoba awekho maningi futhi isuke ingekho i-ambulensi ehleli nje. Ehleli ukuthi izolindela ukuthi mangabe kukhona umuntu ofonayo. Kuyenzeka uthole ukuthi usabhizi isayolanda esinye isiguli ngaleso skhathi, ingakho ithatha iskhathi eside ngoba.